La ntlha ke pagama sefofane, ke ne ke ikutlwa ke itumetse thata. Ke ne ke fofela go ya kwa nageng ya Kapa bophirima.

Fa e ne e le toro ya me ya go pagama sefofane, nka rata go pagama sefofane se se golo se se tshegetsegileng, ebile se bolokegile ka lebaka la botswerere le ditaelo tsa sefofane. Tsholofelo ke go ipona ke le mo godimo ke itumeletse, ke bona mafelo a mantsi metsi lewatle le diphiri.

Pele ga leeto o tshwanetse go tlhopha sefofane le tekete, a siamise passport le ditlhokwa tsa visa, a siamisa gape ditlhokego tsa ditekanelo. Ka nako ya go ya boemafofaneng ya Aforika Borwa o tshwanetse go tla ka nako a dire ditholo mme morago a latele melao ya security screening. Fa a tsena kwa boemafofaneng ya Nigeria, baemedi ba immigration ba tla sekaseka passport le visa tsa gagwe, a fokotse dilo tse a sa ditlhokeng tse di mo nageng ya Aforika Borwa mme morago o tla tsaya sepalangwa go fitlha mo lefelong le a yang mo go lona mo Nigeria.

Tiriso ya dibese mo toropong e boloka madi ebile e fokotsa kgatelelo ya ditshwaraganyo tsa dikoloi. Dilo tse di sa itumediseng ke gore e tlhaeletsa nako ka go ema gantsi le gantsi, kgotsa go se fitlhele bese e e tshwanetseng ka nako.

Mathata a o kopanang le one fa o dirisa kgotsa o reka karata eno e botlhale, ke gore o fitlhela gantsi o sa kgone go e tlatsa ka madi. O fitlhela gape le dikotsi tsa thekenoloji karata e sa dire sentle ka ntlha ya system ya dikarata, thata thata batho ba le bantsi ba tlhoka kitso ka melao ya karata.

Motho o nna mokgweetsi yo o siameng wa bese ka go ema ka molao o nepagetseng. Le go latela melao ya bese le ditaelo le go itshwara ka boikanyego, bakgweetsi ba re thusa ka go ema ka molao le ka tatlhegelo, le go thusa mo go diriseng karata ya bese le .

Dikotsi tse di diragalang fa go na le strike ke kgatelelo mo ditirong, dikgobalo mo bathong kgotsa go palelwa ke go tsamaya ka nako. Batho ba feleletsa ba palelwa ke go fitlha kwa ditirong tsa bone ka nako, ba dirisa madi a le mantsi gore ba kgone go fitlhelela kwa ditirong tsa bona ka bonako. Mme seo se ba ama thata mo matshelong a bona fa badiredi ba dibese ba strike-a.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng ka gore di batla go fitlha ka nako kwa di yang. Le go tokafatsa phitlhelelo le botsogo jwa batho le go thusa balwetsi go rulaganya leeto le le nepagetseng. Fa bese e ka ema ka dinao nka nna le pelotelele mme ka rulaganya nako ya me sentle, kgotsa ka dirisa tekesi kgotsa se namelwa se sengwe.

Ke kile ka siwa ke bese ka ntlha ya gore bese e eme sebaka ka ntlha ya gatelelo mo ditseleng.

Ee, mo tikologong ya me go kile ga nna le ditshupetso tsa dibese, ka ntlha ya go tlisa kgodiego le go felelwa ke na mo bathong ba ba yang tirong kgotsa dithutong. Mme seo se ba ama ka gore bantsha ditefelo dile dintsi go palama dipalangwa tse dingwe.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe kana mo ditseleng tsa metse yotlhe, ka gonne mo metseng e mennye palo ya batho ba ba batlang di bese e kwa tlase. Gape le ditsela tsa mo metseng e mengwe di senyegile ga di tsamaye sentle, le tsamaiso ga e a tlhokomelwa sentle.

Koketsego ya tlhatlhwa ya ngwaga le ngwaga e kgone go oketsa tiriso ya dibese, go thusa ba bangwe ba ba sa kgoneng go palama dipalangwa tse dingwe le go tokafatsa tsamaiso ya setšhaba, go tsweletsa ga tlhwatlhwa, go oketsa palo ya bapalami, le go tokafatsa phitlhelelo ya setšhaba.